Go siame fa motho a dira kopo ya karata ya sekoloto. Dibanka di sekasekanya dilo di le mmalwa pele di ka amogela kopo. Dilo di sekanyiwang-sekanyiwang ke dibanka, ke madi a o a amogelang, history ya sekoloto, mosebetsi, ditshenyegelo, mengwaga, matshelo a a tsitsitseng. Ka puo e khutshwane fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, banka e leba madi a o a amogelang, gore o na le tiro e itseng-tseng le gore o setse o na le dikoloto tse di itseng. Gape ba leba gore o dingwaga tse di letleletsweng le gore matshelo a gago a tsitseng.

Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa, ditshenyegelo, di-fee tsa ngwaga kgotsa tsa tshediso, madi a o kgonang go a adima, kgaisano tsa meputso, tlholego go le bonolo ga go e dirisa. Fa o bapisa mefuta ya dikarata, ba bapisa ditshwenyegelo, ba bapisa mepheto, ba bapisa maemo a tsona, ba bapisa maemo a tshediso. Fa o dira tshwetso ya gore o dirisa karata efe ya sekoloto, go tlhokega, like, go akanyetsa ditshenyegelo tsa yona. Go akaretsa interest le di-fee tsa gago le gore madi a o a kadimang ke bokae.

Sekoloto le history ya go adima madi di na le seabe se segolo mo kopong ya karata ya sekoloto. Fa o na le history e ntle ya sekoloto, e bontsha gore o ka tshepiwa go duela ka nako. Mme banka e tla amogela kopo ya gago ka bonako. Le fa go ntse jalo, fa o na le sekoloto se kwa godimo kgotsa history e bosula ya go duela, banka e ka gana kopo ya gago kgotsa e dire ditirelo kgolo tsa gago thata. Go tokofatsa seno, o tshwanetse go duela dikoloto ka nako.

Phoso tse di tlwaelegileng fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke go se tseye ditshedisetso e e feleletseng kgotsa boammaaruri. Go kopa karata e e fetang bokgoni jwa madi a gago. Le go se itse maemo a karata. Gape fa o sa duele dikoloto tse o nang natso pele ga kopo, banka e ka se go tshepe. Go tlhomaisa gore kopo ya gago e tsamaya sentle, o tshwanetse go tsenya tshedimosetso e boammaaruri. O duele dikoloto tse di leng teng mme o tlhompe karata e tshwanetseng maemo a gago. Gape go botlhokwa gore o ithute ka interest le di-fee. Mme o nne le bopaki jwa madi a tsitsitseng. Ka tsela eno, banka e tla bona gore o ka tshepiwa mme kopo ya gago e tla amogelwa ka bonako.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele o dira kopo. Fa o buisa sentle, o tla itse gore dikoloto dife tse di amang le yona. Jaaka ditefelo tsa dikgwedi le kgwedi, dikhumo tsa ditsala le gore ke eng se se ka diragalang fa o o sa duele ka nako. Go tlhaloganya seno go thusa gore o seke wa tsena mo mathateng a madi kgotsa wa tsaya maikarabelo o sa ikaelang.

Kitso ka tsa madi le go ithuta go ithusa thata. Fa motho o na le kitso, o a itse gore karata ya sekoloto ga se madi a mahala. E tlile le maikarabelo. Seo se mo thusa go sekaseka gore a o tla kgona go lefa ka nako le go nqoba dikoloto tse di feteleletseng. Gape kitso e ruta batho go bapisa dikgetho ba lebeletse ditsala tse di kwa godimo kgotsa ditshenyegelo tse di fitlhilweng. Ka tsela eo, ba dira ditshwetso tse di ka se ba tsenyeng mo mathateng. Mme ba ka dirisa karata ya sekoloto ka boikarabelo go nolofatsa botshelo jwa bone.

E dumela go bula sekoloto, e tsaya tsia dilo di le mmalwa pele. Maemo a tiro ya mokgwebi kgotsa moamogedi, bokgoni jwa gagwe jwa go duela, go akaretsa moputso kgotsa letseno le rekoto ya gagwe ya madi e e bontshang gore a o kgona go duela dikoloto ka nako. Gape banka e lebelela gore mokgwebi o na le dikoloto tse dintsi kgotsa nnyaa. Morokotso wa sekoloto gantsi o balwa ka ditsala tse di beilweng ke banka.